ke mmane latelelang mme, mme rakgadi ke ausi o a latelelang rre. Ga ba fapane thata ka dikarolo tse ba di tshamekang mo botshelong jwa ngwana ka lebaka la gore ga se bona ba ba mo godisang, ke primary caregiver e fela ke bona ba ngwana a ka ba etelelang fa a batla.

Ke le motlhami wa diaparo, diaparo tsa setso tse nke ka di dira mo fashion-eng ke dikgari tseo di apariwang ke basadi le di tse dintle le .

Ditso tse o ke di ratang ebile ke di thabelang ke ting, nama ya kgogo le tšhotlho. Di monate le morogo.

Fa motho a ikemiseditse lenyalo re mmona ka go nyala kgotsa ka go nyalwa, mme ga gona bo mme ba ba sa dumelelwang gore ba ka kopa lenyalo mo go bo rre, ba le kopa bo mme ba kope lenyalo mo bo rre 'tsatsi le letsatsi.

Dikolo tse tsa setso ga di a sireletsega, gobane di direga ka mariga, mme batho ba le bantsi ga ba dirise dilo tse di tshwanetseng. Le gona bana ba ba bantsi ba boa ba šwele ko dikolong tse.

Kgopolo ya Setswana ya batho, setšhaba le setso e rotloetsa botshelo jwa malapa le dikamano tsa lelapa ka tsela e e maleba, gobane e rotloetsa gore bana ba gole mo tulong e le gore e a thabisa bana ba gole mo ba thabileng, mo ba dulang ba thabile ka dinako .

Di dira ka tsela tse di tshwanetseng, gobane di rotloetsa batsadi gore ba godise bana mo ditulong tse di mofuthu, tse di nang lerato le lethabo.

Mo lefelong la rona diaparo thata tse di apariwang ke tsa setso sa maXhosa le maZulu, maSwati le maTebele, maVenda le maTsonga. BaTswana, baPedi le baSotho ga ba di apare thata.

Go botlhokwa thata gore motho a itse ka setso sa gagwe, gobane ke mo o a tla kgonang go ruta ba bangwe ba ba mo salang morago, go tshwana le ka mo ene a rutilwe ka sona. O se ruta gore a kgone go se somarela, a kgone go se dirisa, a kgone le go se tlotla. Itse ka setso sa gago.

Ke akanya gore go kopana ga botaki le mmino go ama setso ka tsela e e maleba, gobane batho ba kgona go di kopanya dilo tse o di le tse pedi go tlotla ditso tsa bona. Mme ga a tswa sengwe se sentle fela, se se kgatlhisang, ga tswa mmino o kgatlhisang, ga ntsha bokati bo bo kgatlhisang, ga ntsha bo opedi bo bo kgatlhisang, mme ba bontsha gore ba rata setso sa bona ka pelo tsa bona tse tsotlhe.

Ee, ke bona e le kgatelelo ya basadi thata gore mo ditsong tse dingwe basadi ga ba kgone go etelela pele merafe. Basadi ba kgona go etelela pele merafe, gobane ke bona ba e tlhokomelang ebile ba e godisang. Batho ba ba godisang, ba ba tlhokomelang ke bona ba tshwanetseng go laola mo merafeng.

Ee, mme ke ne ke itumelela maitemogelo a me e ne a a itumedisang thata. Ke ne ke tsena setlhopha sa mmino wa Setswana mme ke ne ke rata kulenyana.

Motho o tla be a se phoso go ka tsenela tiro ya setso, mme a sa batle go ja dijo tsa setso. Se motho a se jang ga se tsene felo le go itumelela setso sa gago.

Setso sa go gatelela basadi, mosadi o tshwanetse go apara dikhiba fa a sena go nyalwa, ga ke tsebe why.

Ditso le tsa badumedi di a tlhakana mo go fitlhang mo marato kgotsa manyalo, gobane gantsi setso le sedumedi di a dumelana ka gore di rata go gatelela basadi. Di a dumelana go fitlha mo dilong tsa manyalo a go gatelela basadi.